Go lekanya kgatelelo ya madi ka tsela e e bonolo, o dirisa curf le kauso e tlwaelesegileng ya letsogo, kgotsa o ka itekanetse mo gae ka motšhini wa go lekanya kgatelelo ya madi. Seno se ka dirwa ke ngaka kgotsa mo gae, go botlhokwa thata mo go lemogeng le go laola kgatelelo e e kwa godimo ya madi. Go ja dijo tse di siameng, go ikatisa mmele le go laola matshwenyego, di ka thusa go laola kgatelelo ya madi le go fokotsa kotsi ya mathata a masisi.

Dinako tse di telele tsa go leta kwa dikokelong tsa puso, di ka ama boitekanelo jwa mmele le jwa tlhaloganyo jwa balwetsi, ka tsela e e sa siamang. Seno se ka dira gore ba seke ba kgotsofala, le go sa latelele dithulaganyo tsa kalafi. Balwetsi ba ka diega go tlhatlhobiwa le go alafiwa, seno se ka gakatsa maemo a bone le kgatelelo e e kwa godimo le go tlhobaela fa bantse ba letile.

Mo nageng ya rona go botlhokwa thata go tlotla sephiri sa motho, segolobogolo fa go tla mo seemong sa gagwe sa HIV. Go bua ka seemo sa motho kwa ntle ga tetla ya gagwe, go ka felela ka ditlamorago tse di masisi. Fa ke ne ka lemoga gore tsala ya me, e lebega e lwala le go feta, ke belaela gore o tlogetse go nwa melemo, ke ne ka bua le ene kwa thoko le ka kelotlhoko, le go mo lemosa botlhokwa jwa melemo mo boitekanelong jwa gagwe le go mo ema nokeng jaaka go tsamaya le ene kwa tleliniking. Go botlhokwa go bontsha lorato le kemonokeng ntle le go atlhola.

Kalafi ya setso e e tseneletseng thata mo setsong, e a alafa motho mmele otlhe, moya le tlhaloganyo, fa kalafi ya tliliniki gantsi e tlhoma mogopolo mo matshwaong a bolwetsi. Yaka motho wa setso, phodiso e ka simolola ka melemo ya bogologolwane, fela di kalafi tsa tliliniki le tsone di a tlotliwa, go tlhokomela ka bonako, go na le go tlhopa e nngwe go na le e nngwe, go siametse go dirisa tsela e e leka-lekaneng e kopanyang dilo tse, ka bobedi. Kgaratlho ya gore dingaka tsa setso di amogelwe e ka ga tlotlo ya setso le tshwanelo ya go itlhopela, e seng fela ka ga bo ngaka.

Ditleliniki tsa puso tse di tsamayang go fitlha le kwa mekhukhung, di botlhokwa thata go netefatsa phitlhelelo e e lekalekaneng ya tlhokomelo ya boitekanelo, le go tokafatsa ditlamorago tsa boitekanelo jwa setšhaba. Mo baaging ba ba mo kotsing, ditswala phatlha ya phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo, bogolosegolo mo go ba ba nnang mo mafelong a a sa tlhomamang, mo ditheo tse di tlhomameng tsa tlhokomelo ya boitekanelo, di ka nnang tsa tlhokega kgotsa tsa seka tsa fitlhelelwa.

Batho ba ka dirisa tlhokomelo ya boitekanelo ya setšhaba, ba bona inšhorense ba dira kopo ya thuso ya madi, ba tsenela mananeo a boitekanelo a baagi le go tlhoma mogopolo mo go thibeleng bolwetsi. Ditshenyegelo tse di tlwaelegileng tse di tswang mo kgetsaneng di akaretsa melemo e rekwang kwa counter-eng, ditlaleletsi, maeto a mannye a tliliniki, dikalafi tsa setso le tlhokomelo nngwe ya meno kgotsa ya matlho.

Diokobatsi tse di itiretsweng di ka baka mathata a a masisi a botsogo le tlhaloganyo, a mmele le a a tshwakgolang, go akaretsa le go nna mo kotsing ya go swa. Go thibela go amana ga tsona le dikotsi tse di amanang le tsona, dikgato tsa botlhokwa di akaretsa thuso ya setšhaba, tiragatso ya maatla ya molao, tsosoloso e e fitlhelesegang, tshegetso ya baagi le tsereganyo ya go sa le gale.

Go sotla batho ba ba nang le HIV, ke go tlhoka kitso ebile go kotsi. HIV ke bolwetsi jwa kalafi jo bo tlhokang kutlwelobotlhoko, e seng go atlholwa. Go tlhoka maitseo, go baka poifo le go thibela batho go batla thuso. Mongwe le mongwe o tshwanelwa ke tlotlo le seriti, go sa kgathalesege gore boemo jwa gagwe jwa botsogo bo ntse jang.

Go kgweetsa tokafatso ya tlhokomelo ya boitekanelo, batho ka bongwe ba ka abelana maitemogelo a bone, ba tsenela ditlhopha tsa tshegetso, ba tlamela ka ditshwaelo go batlamedi, ba tsaya karolo mo dipuisanong tsa policy le go dira gore batlamedi ba ikarabele ka kalafi e e siameng. Ka go bua mmogo, batho ba ka tokafatsa phitlhelelo, boleng le ditshwanelo tsa molwetsi. Kwa bofelong, ba tlhama tsamaiso ya tlhokomelo ya boitekanelo, e e tsibogang e direlang batho ka nnete.

Ditharabololo tse di ka nnang teng di akaretsa go beeletsa mo tlhokomelong ya thibelo, tlhokomelo e e ikaegileng ka baagi, kabo e e nang le matswela ya di dirisiwa, go oketsa matlole, go tlhabolola mafaratlhatlha a tlhokomelo ya boitekanelo, tirisanommogo ya puso le poraefete. Ka go tsenya tirisong ditharabololo tse, go ka tlamiwa thulaganyo ya tlhokomelo ya boitekanelo e e tswelelang e e nang le matswela.

Go le gantsi, go bakwa ke palo e e kwa godimo ya balwetsi, didirisiwa tse di lekanyeditsweng le dithulaganyo tse di sa direng sentle. Go samagana le seno, dikokelelo di ka tsenya tirisong ditsamaiso tsa go tlhaola balwetse, go tokafatsa ikwadiso, go oketsa badiri, tiriso ya thekenoloji, go rulaganya le go laola kelello ya balwetsi. Tokafatso ya tlhaeletsano magareng ga mafapha mme kwa bofelong tsa fokotsa dinako tsa go leta le go tokafatsa tlhokomelo ya balwetsi.